Uhulumeni kumele ukuthi atholele umtholampilo le yasezindaweni zasemakhaya izinsiza kusebenza ezanele. Nemithi kumele kube nendlela yokuthi beyithole ngesikhathi beyidinga. Kube khona izimoto ezi-transport-ela abantu basemakhaya imithi nemishini le eyanele. Uhulumeni kumele ukuthi azihlanganise impela nokusebenzisana nabantu basemakhaya, bethole indlela yokuthi imithi ingabapheleli. Nabo emtholampilo komele ukuthi besheshe beyibone imithi mangabe isincipha. Beyi-ode besesenesikhathi, befake i-oda layo besesenaso isikhathi esanele sokuthi izofika ingakapheli le esuke isisele. Nabo kumele ukuthi bezibhekele.

ugogo wami wayegula. Ugogo ubewumuntu onephika-ke, ubewumuntu ongasithandi isibhedlela, kodwa ngalela langa walala, wathi mayephaphama, kwakukhona mina nodadewethu omncane, wasesimemeza, wathi ucela ukuthi simufonelele i-ambulensi, akaziwa kahle isisu siyamujuqa. Sasingamkhiphi, sasimjuqa nje kuphela. Wathi usephuze ngisho umanyazini, akuzweli. So, ubesacela ukuthi simumfonelele i-ambulensi-ke ukuthi izomthatha, eyothola usizo oluphuthumayo esibhedlela. Nangempela-ke sabe sesifonela i-ambulensi.

Ezindaweni zasemakhaya, kuba nzima ukuthi uma usemusha ukhone ukuvikela inzalo. Ziningi izinto ezikhulunywayo ezenza ukuthi ugcine usaba. Nabo onesi, kwesinye isikhathi uma ufika kubo, ubatshela ukuthi ufuna ukuvikela inzalo, baye bakubuze ukuthi, umncane kangaka yini le esikuxakile, okwenza ukuthi kube nzima ukuthi ukhone ukuthi uyithathele iy'nyathelo zokuvikela inzalo. Kukhona nezinto abantu abazikhulumayo ezingelona iqiniso, ukuthi uma uvikele inzalo usesemncane, leyo nto leyo yenza ukuthi ungasatholi abantwana. Okunye kwenza ukuthi abantu basabe ukuyovikela inzalo.

Umuntu okhubazekile ngokomqondo, ngingameseka ngokuthi ngimphelezele uma eyolanda imithi yakhe yokukhubazeka kwakhe. Ngingamgxeki futhi ngiphilisane naye, ngihlale naye, ngixoxe naye njengawo wonke umuntu, ngingambandlululi ukuthi yena ngoba engaphili kahle sekumele ukuthi ngimbukele phansi. Ngingaxoxisana naye nje, ngibe umngani wakhe, ngisondelane naye. Ngithole nekhadi lakhe lokuthi uyilanda nini imithi, ngizokuphelezela ahambe nami, ngibe umngani wakhe osondelene naye.

Kubaluleke kakhulu ukubambisana kwabelaphi bendabuko nemitholampilo ekulapheni iziguli. Abantu abadala abakholelwa kakhulu kwimithi yasemtholampilo. Uma ngabe abelaphi bendabuko bengasebenzisana nemitholampilo, abantu asebekhulile bezothembela kakhulu kumakhambi esintu nakwimithi yaseklinikhi, bazoyisebenzisa yonke, zonke, bazozisebenzisa zonke lezo zinto ukuze balapheke. Ngokwethemba labo nokukholelwa kuleyo nto, zizosebenza lezo zinto, belapheke kalula, ngoba abantu abadala abathandi ukuphuza imithi yaseklinikhi. Uma bengabambisana, bengayiphuza, bengabi nenkinga, sebekholelwa kuyona.

Umehluko phakathi kwezinyanga nabathakathi ukhona. Izinyanga umuntu olaphayo ngamakhambi esintu, noma ngamakhambi esintu, bese kuthi abathakathi, umuntu owenza oku-wrong ngawo layo makhambi okulashwa ngawo. Yena akalaphi, uyathakatha, uyaloya, uyabulala ngamakhambi esintu. Umehluko ulapho-ke, phakathi kwezinyanga nabathakathi. Inyanga iyalapha, umthakathi uyabulala.

Asiyithandi le nto yokuthi masifikile la emtholampilo, sizolandela abazali bethu noma ogogo bethu amaphilisi abo, silinde isikhathi eseqile. Amanesi awasebenzi. Asitholi, uhlala isikhathi eside ulokhu uhleli ulindile, amanesi alokhu ephithizela, ephuma engena, engakusizi ngalutho, lokho osuke uzokwenza eklinikhi. Kuyasicika leyo nto siwumphakathi, asiyijabulile nje, nokho nokho, asiyijabulile leyo nto leyo. Kumele ukuthi nina abaphathi besibhedlela nixoxisane nabasebenzi benu, besebenze, benze umsebenzi wabo, ukuze sizoshesha nathi siqede esisuke sikuzele emtholampilo.

Ngingazizwa ngingeneme, ngingazizwa ngiphatheke kabi kakhulu, ukuthi ngisezinhlungwini ngapha, usizo angilutholi. Uhulumeni kwamele athole abahlengikazi abanele emitholampilo yakhe, athole nabahlengikazi abakwaziyo ukwenza umsebenzi wabo. Bengalibali ukwehla benyuka, bengenzi umsebenzi lo abaqashelwe wona.

Isiguli singase sibe nezinhlungu zomzimba, ukukhathala okukhulu, noma izinkinga zokuphefumula, ngenxa yokungaphumeleli kwemithi noma imiphumela emibi evela kwimithi ethathwayo yokulapha i-TB. Imithi elwa ne-TB ingase ibangele izinkinga ezithinta uhlelo lokugaya ukudla, okungenza ukucanezelwa inhliziyo, aphalaze. Lokhu kungaphazamisa impilo yesisu kanye nokudla okungatholwa kahle. Kungenzeka futhi isiguli sigcine sesicindezeleka, sesikhathazeka, ngenxa yemiphumela esiyitholile.